Ngithanda izingoma zesintu lezi imvamisa yazo eziculwa uma kuyiwa, okanye kusesigcawini. Isizathu esiyenza ngithande lezi zingoma ingoba zinomyalelo, futhi zinesigqi esikhulu. Uma umuntu enganginika isikhathi sokuthi azilalelele, uyobe esezwa ukuthi inkulu into eshiwoyo ngalezi zingoma. Aziculelwa nje ukunandisa kuphela, koda zinomyalelo futhi okungabalwa khona ukuyala, nokusola, nokukhomba nje abantu indlela yokuphila. Okuyingakho-ke ngizithanda.

Ngingasho ngithi cha, abakhululekile ukusikhuluma isiZulu. Imbangela yalokho ukuthi, abaningi babo bafunda ezikoleni ezazihlanganise izinhlanga besabancane. Lapho khona babephoqelekile ukuthi indlela okumele bakhulume ngalo yilo ulimu la basemzini okuyi okuyisilungu. Ngaleyo ndlela bakhula bengakwazi ukusikhuluma kahle isiZulu, benakho ukusokola nokubiza amagama. Manje uma sebebadala emsebenzini bathola abantu vele abadala abahlalele ukubanaka ukuthi basikhuluma kanjani isiZulu ukwenza baphelelwe. umdlandla wokusikhuluma.

Ngingabonga kongiphayo ukudla, ngilamukele bese ngibheka oseceleni kwami ngimubize ukuthi akeze sizodla. Uma efika yilapho khona ngiyobe sengimutshela ukuthi mina angiyithandisisi kodwa akusho ukuthi angiyidli. Nami ngiyothatha elilodwa iqatha ukuze naye ezokhululeka ukuthi akwazi ukuthatha adle. Bese siyaqhubeka silinda okunye ngoba phela uma sisemcimbini asizanga ukuzonqaba izinto, kepha sizile ukuzokwamukela esisuke siphiwa khona.

Ngingathanda ukubuza kakhulu ngabo ngesimo sokuzila kwabo ukudla ukuthi, ukuzila kwabo ukudla ngokwabo bakubona kubasizaphi. Futhi ukuzila kwabo ukudla kunayiphi imiphumela emihle eba khona. Ngiphinde ngibabuze ukuthi kulaba bantu abaphila ngezifo ezinjengoshukela benze njani ngabo uma kuyisikhathi sokuzila.

Indlela ababekhuliswa ngayo abafana kudala ayisafani neyamanje. Kudala kwakunezimpi, babephinde futhi baphoqwe ukuthi baye entabeni la ababefike befundiswe khona izinto ezingaxoxwa ababeshintsha khona ekusukeni umfana babengamadoda. Izimpi njengamanje kazisekho eziliwayo, manje ingane yabafana sekuphoqelekile okanye sekuyagqugquzelwa kakhulu ukuthi zihambe ziyosokwa ezibhedlela. Lokho sekunomthelela wokuthi abafana abasafani nakuqala. Kudala babeqhathwa, manje abasaqhathwa sebehlala ey'nkundleni zokukhuluma zokuxhumana, bakhulume ngamantombazane.

Sisebancane safundiswa ngendlela okubaluleke ngayo ukwazisa futhi nokuhlonipha umsamu. Umsamu kuyilapho okuhlala khona abantu abangasekho akade bephila phambilini asebewelele kuleli lizwe elinga le. Safundiswa-ke ukuthi kubalulekile ukuthi uma kunento oyicelayo noma kunento ofisa ukuzoyibonga kubona ukuthi ufike kukhona into obaphathele yona. Uphinde futhi ukhulume nabo ngokukhulu ukuzotha kanye nendlela yokugqoka uma uya khona kubona.

Ukucela isihlobo esihle kusho ukuthi insizwa isuke ibonile intokazi enhle, bese ifisa leyo ntokazi ukuthi iyoqhakaza emagcekeni akubo. Lokhu sikubiza ngokuyocela isihlobo esihle ngoba abakansizwa kukhona izipho abasuke beza nazo kamakoti ukuzocela lobo buhlobo obuhle. Ukuthi cela bamthathe untombazane okuzoba umakoti ahambe ayoqhakambisa egcekeni lalapho khona insizwa ivela khona.